Indlela endinobanceda ngayo ukuba banciphise ixesha abalichithayo kwi-intanethi kukubafundisa indlela yokuziphatha nendlela yokucoceka phakathi endlini. Indlela yokuba bakwazi uziphekela, bakwazi uzimela ngelinye ixesha ukubancedisa ngezifundo zabo. Xa begqibile apho ndibafundise indlela yokuphatha imali nendlela yokuba umntu uziphatha njani phakathi kwabantu ukwazi bazonciphisa ixesha abalichitha kwi-intanethi.

Kubalulekile ukuzibekela ixesha lokuyeka iividiyo kwi-intanethi ngoba ukuba awenzi njalo ungafumaniseka uba uyagqithela le kwixesha obulicinga uba uzalichitha kwi-intanethi, ufumaniseke uba awenzanga nto. Ukuba bekufuneke ufundile okanye ubufuneke wenze umsebenzi ungazibona sowungawenzanga ngoba iyalitya ixesha, iyalibazisa.

Ukuqala kwam ukusebenzisa iWi-Fi yasimahla kwindawo kawonkewonke ndandiseWimpy, kwindawo yesidlo, ndisemncinci ngoko. Ndafumaniseka uba ndikwazi ungena kuzo zonke ezi zinto ndizifunayo ezinjengooFacebook, ndikwazi nokubukela iividiyo, ndikwazi nokudawunlowuda umculo endiwufunayo. Kwakumnandi kakhulu.

Indlela endinothi abantu mabazikhusele ngayo kumajelo okuncokola kukuvulela abantu abambalwa okanye abantu obaziyo ukuba mababhalelane nawe. Eyesibini, xa ufumaniseka uba uyaxhatshazwa okanye kukho abantu abazama ukuntlonta kukuzikhupha apho usuke nakumajelo okuncokola okwethutyana, nokuzimela uthethe nabo ngendlela elungileyo ubalungise.

Ukuba umntana wam oneminyaka esibhozo ucela ndimthengele ifowuni andinovuma ngoba ifowuni yingozi kumntana osemncinci. Iza nolwazi ongafanelekanga umntana omncinci uyalufumana. Into endinokwazi uyenza kukumthengela i-tablet enomncedisa kwizifundo ezawuhlala endlini, nakhona ingabi nazo izinto ezinjengoo-social media.

Ukuba ndingaqala ijelo lam kuYouTube ndingathetha ngamabali afundisa abantu ngezigulo zengqondo ekubizwa ukuba yi-mental health, ngoba ndifumaniseke into eninzi kuthi sizwe elimnyama. Yile nto yokuba asifundisekanga ncam kwizinto ezidibene nesigulo sengqondo, asikwazi ukubaphatha abantu abanezigulo zengqondo. Kwaye ijelo lam lingakhokhelela kakhulu kwezo zinto, zifundise ekuqaleni ebantwaneni ukunyukela ebantwini abadala sizokwazi ukuphathana kakuhle.

Ii-app zokuthumela imiyalezo ziye zenza kwalula nyhani ukuthumelela imiyalezo kunakuqala. Isizathu sokuba nditsho, kuqala sasinento ekuthiwa zii-SMS apho kufuneke uthumele, kufuneke ifowuni yakho ibe nomoya, laa nto kuthiwa yi-airtime. Kwaye yayiba namagama abaliweyo onokwazi ukuwathumela, ukuba ugqithile uyofumaniseka uba uthumela ezinintsi. Ii-app zona azinayo le nto, ukwazi ukuthumela ngendlela ofuna ngayo uphinde ukwazi uthumela nge-voice note akunyanzelekanga uba ubhale. Yiyo , yenye yezinto ezenza uba kube lula ukuthumela imiyalezo.